Ke ka gore ga ba na kgolagano e tsepameng ya mafaratlhatlha a inthanete. Metshameko e e mo inthaneteng e ka tswa e le kgwele ya dinao, metshameko ya lobelo, kgaisano ya lebelo lwa dikoloi, kgaisano ya dipitse kapo dipere, le metshameko e mengwe.

Bojanala jwa metshameko ya boditšhabatšhaba bo na le seabe sa go isa palo ya theko ya dijo, di diriswa, le dilo tse di bontshiwang mo nageng ya Aforika Borwa godimo. Mme seo se tlisa madi mo ikonoming ya Aforika Borwa, a e leng gore a tla di dirisiwa go tlhabolola dipetlele, dikolo, ditsela le tsotlhe tsa ikonomi ya Aforika Borwa.

Go lebelela motshameko o o ke o ratang thata le ditsala tsa me go dira gore ke itumele thata, ebile go dira gore kgolagano ya me le ditsala tsa me e maatlafale thata, ebile re kgona go tshegetsana maikutlo. Se se dirang gore ke itumele thata kapo go feta fa ke lebeletse ke le nosi ke gore ke kgona go ntsha maikutlo a me otlhe a feletseng, ke kgona go lela ko godimo, ebile ke kgona go itumela ko godimo, fa setlhopha sa me se jewa kapo se winner go sena gore ke tlhabiwe ke ditlhong gore mang o tla reng.

Ke metshameko ya go tshwana le kgwele ya dinao le bolotloa, ka fa metshameko e mebedi eo e tlwaelegile thata mo baneng fa ba ntse ba gola.

Go dira tiro ya go lema mo tshingwaneng jaaka tiro ya go ikentsha bodutu, go kgontsha go fokotsa kapo go isa tlase kgatelelo ya maikutlo mo bathong. Bokgoni bo batho ba ka bo kannang go tswa mo tirong eno ke go ka nna pelotelele le go ka nna le maikarabelo.

Ee, ke a dumelana le seno ka fa ditlhopha tse di ikatisang ka didiriswa tsa go ikatisa ba bona, kapo banna a le maitemogelo a a kwa godimo go feta ditlhopha tse di senang didiriswa tsa go ikatisa.

Selo se ke ikentshang bodutu ka sone ke kgwele ya dinao, mme ke e dira diura di le tlhano. Go tloga mosupologo go ya go la bone re a ikatisa, mme ka lamatlhatso re na le motshameko le ditlhopha tse dingwe.

Motshameko wa tenese ya diatla o tshamekiwa ke batshameki ba le babedi, kapo ba le nne. Ba tla bo ba betsa bolo ya tenese ba e tlodisa nnete ka dirakete tsa bona.

Botlhokwa jwa gore bašwa ba tshameke metshameko ke gore mebele ya bone e dule e itekanetse, ebile gape ke gore ditlhaloganyo tsa bone di nne di na le megopolo e tsepameng. Ebile ba kgone go nna le ditlhaloganyo tse e leng gore di maatlafetse.

Ke akanya gore dikolo di ka dira gore gonne le mananeo a nako ao a tla sadiwang morago ke baithuti, mananeo ao a tla akaretsa nako ya dithuto le nako ya metshameko go itshidila mmele.

Dikgaisano tsa boditšhabatšhaba tsa metshameko tse di tshwarang mo Aforika Borwa, di tlhotlheletsa bašwa go tsenela metshameko ka tsela e e leng gore fa ba bona batshameki ba bangwe mo dithelebišeneng, ebile ba utlwa maina a batshameki ba bangwe ba e leng ba fenyi mo di diyalemoyeng a gasiwa le bone ba galela gore maina a bone a ka gasiwa kapo le bone ba tla tlhagelela mo dithelebišeneng jaaka ba fenyi. Ebile gape ba galela le go ikgapela madi le di sponsorship tseo di bonwang ke ba fenyi kapo tseo di gapetswang ke ba fenyi. Gape ba batla go ipona le bone dinaga tsa bone di le motlotlo ka bone.